Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme musi hu tshi dzhielwa nzhele pfhanelo dza vhathu vhane vha vha vha kho thoma uḓi wana vha tshi khou ḓi dzhenisa kha vhuteamiṱa ngauri vhuteamiṱa ndi hone hune ha thusesa uri vhathu vha sa ḓi wane vha kha nyimele ine vha khou beba vhana zwi songo teya.

Nṋe sa mudzulapo ndi tenda, ndi tenda uri muṅwe na muṅwe u na pfhanelo musi zwi tshi ḓa kha uri a kone u wana vhuteamiṱa ngauri vhathu vhadzhi vha khou dzula miṱani na vhanna vhavho zwine zwa sia hu tshi khou itiwa vhana zwisongo teya zwine zwa bala zwa sia zwi tshi kho vha kundela uri vha kone u unḓa vhana vhavho.

Nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri vhathu vha kone u ḓivha nga vhuteamiṱa nga mannḓesa ro sedza mahayani vhathu vhanzhi vha kho shaya nḓivho nga vhuteamiṱa zwine zwa sala zwi tshi khou khakhea nga mannḓa ngori vha fhedza vha tshi kho dzhia vhuteamiṱa husi zwithu zwavhuḓi.

Ri tshi kho to sedza vhunzhi ha vhutendi ha vhathu ha mahayani ho ḓisendeka kha dzi mvelelo dzine vhathu vha tenda khadzo fhethu vhupo ha tshifhinga uri vhathu nga etsho tshifhinga vho dzula gai na uri ndi miṅwaha mifhiyo na u kuvhangana ha vhathu vha tshaka dzo fhambananaho.

Nṋe ndi vhona uri tshithu tshine vhaaluwa vha teyo u ita uri vha humbule u dzhia dzilafho dzavho nga tshifhinga ndi musi ho reiwa aḽamu kha founu dzavho uri vha teyo u ḓivha uri ndi tshifhinga tshine vha tea u, uḽa dzilafho dzavho uri vha dzhia dzilafho ḽavho tshiṅwe hafhu ndi garaṱa heyo garaṱa i toyovha yo ṅwala ḓuvha na tshifhinga tshine vha toyo u dzhia dzilafho ḽavho tshiṅwe hafhu ndi uri vha toyo u wana muthu ane a ḓo kona u yo u dzhia dzilafho ḽavho.

Thuso ine muvhuso wa i ṋekedza musiakhombo ndi ya vhuḓi ende iteyo u vha hone tshifhinga tshoṱhe ngauri ri wana uri misi ya miḓalo vhaṅwe vhaya fhelelwa nga dzi nnḓu, nnḓu dzavho ri ya wana dzi tshi khou kumbiwa wa wana vhaṅwe dzi bada dzi tshi khou gwea hune zwa sia vhaṅwe vha tshi kho balelwa uya mishumoni. So, u ḓi ṋekedza, u ḓi nekeda ha muvhuso kha tshitshavha ndi zwithu ndeme ende ndi zwithu zwavhuḓi uri tshifhinga tshoṱhe muvhuso u teyo u isa thuso kana u isa tshanḓa kha vha lilaho.

U ḓi wana hu na ṱhahelelo ya mishang, ya mishonga dzi kiḽiniki dza mahayani ndi zwinwe zwithu zwine a si zwavhuḓi nga mannḓa ro sedzesa uri hayani huna maaluwa, huna vhathu vhadzhi vhane na wana vha tshi khou vhaisala zwine zwa sia zwi si tshavha zwithu zwavhuḓi ngauri u vha ha ṱhahelelo ha mishonga kana ha dzilafho zwi i ta uri vhathu vhanzhi vha fhelelwe vha tshi khou ḽuza matshilo avho.

Ngeletshedzo ine nda nga i ne ya vhaswa ndi ya uri tshifhinga tshoṱhe vha teya u ya kiḽiniki uri vha kone u ḓi wana vha tshi khou dzhia vhuteamiṱa ngauri vhuteamiṱa hu ya tsireledza uri muthu a sa ḓi wane a kho vha na ṅwana zwi songou fanela. Tshiṅwe hafhu musi vha tshiyo u ita vhuteamiṱa vha tea u dzulela u tshekwa malwadze oṱhe ngauri musi vha tshi kha vhuteamiṱa a zwi ambi uri vha vho thivhela na malwadze zwino tshifhinga tshoṱhe vhaswa vha tshi yo ita vhuteamiṱa vha teya u ḓi wana vha tshi kho tsheka malwadze.

Nṋe ndi vhona uri thikhedzo ndiya ndeme nga maanḓa ro sedzesa uri ndi vhathu vhanzhi vhane vha kho tshimbila nga vhane vho kho tshilela nga vhuholefhali vhunzhi havho vha khou tsh vhudzhi havho vha tshimbila nga dzi wiḽitshee vhaṅwe ndi vhaholefhali vhane a vha koni u vhona vhaṅwe a vha koni u pfha zwino nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vhane a vha koni u ḓi itela ri vha wane thikhedzo, thikhedzo kha tshitshavha thikhedzo na kha muvhuso.

Maine wa vhukuma ni muvhona nga u ita zwithu nga nḓila kwaho, a si muthu ane a nga ni luṱanya na vhathu. Hani vhudzi zwithu zwine zwa sia ni tshi kho luṱanya na vhathu kana na lushaka. Maine a si wa vhukuma ni muvhona nga mazwifhi muthu wa hone hana ngoho u vha a khou itela uri ene a wane tshelede.

Ndi zwa ndeme uri muthu a ḓi wane a tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo ngauri u ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo musi u tshi kho vhaisala zwi ita na uri masole a muvhili a kone u lwa a fhenya vhulwadze vhune muthu, muthu a vha naho.

Nṋe ndi vhona tshumelo ya ambuḽentse i si yavhuḓi na luthihi. Vhathu vha ambuḽentse a vha fari vhathu zwavhuḓi nga mannḓesa vhalwadze ri tshi kho to sedza ri nga fonela ambuḽentse zwino nga matsheloni a ri to ri nga iri ya vhurathi ambuḽentse ya sala itshi swika nga masiari nga iri ya u thoma zwine zwa sia u tshi kho wana muthu a tshi kho luza vhutshilo hawe.

Tsho thoma tshine tsha nga tshine ndanga tshi ita ndi u isa mbilaelo yanga kha vhathu vha no ḓivha nga ha mulayo nga mannḓa nga mulayo une wa shuma zwibadela nda ita theḓu ṱhoḓuluso dzothe dzo teyaho hu u itela uri ndi vhe na vhuṱanzi ho fareyaho uri musi ndi tshi farisa oyo dokotela o vheyaho vhu vhutshilo hanga khomboni ndi kone u wina mulandu uyo.

HIV i fhirela nga u ita vhudzekani vhu songo tsireledzeaho nga u fara malofha a muthu ane u na vhulwadze ha HIV na u shumisa zwireza zwithihi na u shumisa dzhegiseni nthihi.

Tshaka dza cancer dzine nda dzi ḓivha ndi ḓivha uri hu na cancer ya damu, hu na cancer ya marambo, ha dovha ha vha na cancer ya malofha, hadovha havha na cancer ya lukanda, ha dovha havha na cancer ya mbumbelo.

Tshine nda nga ita uri ndi ḓi wane ndi khou ḓi tsireledza kha tshitzhili tsha HIV musi ndi tshi kho ita vhudzekani vhu songo tsireledzea ndi ha uri ndi kone u wana mishonga heiḽa ine ra i vhidza uri Prep tshiṅwe hafhu ndi uri ndi dovhe ndi ḓi wane ndi tshi ita ndo ḓi dzhenisa kha vhuteamiṱa hu u itela uri ndi songo ḓi wana ndo ḓihwala.

Ee. Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vha kone u wana tshumelo ya mutakalo musi vha songo ya vhuongeloni ngori ri tshi sedza vhuongelo vhuongelo ri wana uri vhukule badi na riṋe. Vhunzhi ri vha ri tshi kho tambula ri tshi khou vhaisala mara ra kundelwa tshelede i ne ra ḓo kona u ṋamela thekhisi uri ri kone u yo u wana dzilafho.

Vhathu vha vhanna ndi vhaṅwe vhathu vhane a vha dzhieli mutakalo wavho nnṱha zwine zwa sia zwi tshi khou vhanga uri vha vha shate vhaṅwe vhathu malwadze o ya ho ngo u fhambana ngori a vhatendi u tshekiwa malwadze ende a vha tendi u ya sibadela musi vha tshi khou vhaisala zwine zwi sala zwi si tsha vho zwi si zwa vhuḓi.

HIV yo imela uri human immune virus.

Ee. Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khao ndi na dzangalelo ḽa u shuma kha vhuphulusa vhathu musi vhe kha khombo ya mulilo ngauri ndi vhona zwi zwa ndeme uri musi ha mulilo vhathu vha kone u phulusiwa hu kone u u dzimiwa mulilo nga zwithu zwo fhambananaho zwithu zwingaho maḓi na zwithu zwine zwa shumiswa sa dzi fire extinguisher.

Mishonga ine ya shumisiwa musi hu tshi khou itela ṅwana tshiunzwa hu shumiswa miri midzi ya muri hune wa fhedza u tshi kho tou vhilisiwa ha ita maḓi a hone haitiwa mukapu ngawo hu u itela uri ṅwana a songo to totiwa thumbuni ṅwana a songo wana a tshi khou fariwa nga malwadze.

Ndi zwine a zwi ngo u fanela musi hu tshi khou ṱhogomelwa vhaaluwa ndi musi muthu a tshi kho holela mualuwa a fhedza a sa kho mu ṋea tshelede yawe or a tshi khou mu itela ṱhoḓela ṱhoḓea dzine a teyo u dzi wana kana na wana muthu wa hone a si khou kona u dzhielwa dzilafho.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri ṅwana a ḓi wane a khou shumisa khondomo sa baḽuni ngauri a ri ḓivhi zwo ri eyo ine oyo ṅwana a kho i shumisa sa baḽumu yo no shuma naa? Ende ndi vhudifhinduleleli ha vhathu vha mutakalo ha dovha vha vhuḓifhinduleli ha mubebi uri ri songo wana na ṅwana na muthihi a khou vhudzedza khondomo sa baḽuni.

Ṱhogomelo i ne vhathu vha teyo u i wana ndi ha uri vhathu vha teyo u wana mishonga yavho nga tshifhinga dzilafho ḽavho nga tshifhinga na uri vha teyo vhathu vha teyo u wana maḓi ane a vha na mutakalo maḓi ane hana mashika.

Tshithu tshine nda to yo u tshi dzhiela nzhele musi ndi na muṱangano na MEC ndi ya uri ndi ambe zwoṱhe zwililo zwine vhadzulapo vha kho ṱangana nazwo hu u itela uri MEC a kono u pfha zwililo zwashu a kono u ṱanganedza zwililo zwashu hu u itela uri ri ḓi wane ri tshi khou vha na vhuongelo na dzi kiḽiniki.

Muthu a re na TB, TB u teyo ḓi wana a tshi khou ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha na pfhushi, zwiḽiwa zwine zwa vha na phurotheini, zwiḽiwa zwine zwa vha na mapfura, zwiḽiwa zwine zwa vha na mannḓa zwine zwa u fha maanḓa, zwiḽiwa zwine zwa vha na dzi vithamini na mineraḽa.

Maga ane vha nga a tevhedza ndi u ṅwa dzilafho ḽavho nga tshifhinga vha sa fhiri vho itela uri tshitzhili tshavho tshidzidzivhale, vho itela uri na ṅwana a tshi bebiwa a sa ḓi wane a khou kavhiwa nga vhulwadze ovho, tshiṅwe hafhu ndi tsha uri vha teyo u ḓiwana vha tshi khou ya clinic hu u itela uri vha ṱolwe tshitzhili tshavho uri tsho dzula nga nḓila ḓe.

Ndo no vhuya nda ṱangana nga vhulwadze ha COVID-19 ndo vha ndo shatiwa musi ndo dalela vhuṅwe ha vhuongelo tshithu tsho thomaho u zwi pfa uri ndi na vhulwadze ha COVID-19 ndo vha ndi tshi khou fhelelwa nga muya.

Tshumelo ya ambuḽentse i nga ita uri hu vhe na dzi ambuḽentse nnzhi hu itela uri musi hu tshi ṱoḓIwa ambuḽentse dzi sa konḓe nga maanḓa kha mahayani.

Nṋe ndi vhona vhanna vha sa koni u swikelela ngori a vha koni a vha ṱoḓi u thetshelesa muthu musi ri tshi ri kha vha ye riebe vhanna ndi vhaṅwe vhathu vhane vha konḓaho nga mannḓa.

Tshikimu tshine tsha ṋea zwiḽiwa tshikoloni tsha hashu ndi tshikimu tshine tsha vhidziwa upfhi MM khamphani zwiḽiwa zwine zwa ṋekedziwa, vha ṋekedza zwiḽiwa zwi ngo khavhishi, zwiḓamba, khovhe, mafhi, migayo, sobo.

Ee, nṋe ndi vhona hu tshi khou itiwa zwo eḓanaho ngauri vhana vha vho kona u ḓivha uri vhulwadze vhufhio vhu thivheliwa nga mini na uri a vha tei u ita mini musi vha na ovhu vhulwadze.

Zwine nda nga ita ndi zwa uri, zwine ri ra nga ita ndi zwa uri ri kone u wana uri vhaholefhali vhavhe vha fhethu hune ho tsireledzeaho fhethu hune a hu na dzi khakhathi fhethu hune ha vha na mutakalo.

Ndi khaedu dza uri vhuongi vha sala vha kho vha fhasi ha mutsiko ngori hu vha ho no vha na shothadzhi ya madokotela na maongi ende vhalwadze vho ḓalesa.

Nṋe ndi vhona uri hu tea u tholiwa vhaunḓi na madokotela kha kiliniki dza hashu.

Zwikwama mveledzo ya malwadze ngauri vha vha tshi kho kona u ḓivha uri musi vha tshi khou ḓa fhethu hune ha vha na mulwadze vha kho tea u mufha dzilafho ḓe.

Zwine zwa tea u itiwa zwine zwa tea u itiwa ndi zwauri roṱhe ri ṱwa vha ri tshi khou ḓivha maga a u thivhela COVID-19 na zwine a ri tea u zwi ita musi ha COVID-19.

Tshine tsha vha hone ndi tsha uri vhanna vha kho tea u ṱolwa mihumbulo yavho hu u itela uri vha kone u ḓivha nga ha mutakalo wavho tshine t, shavha hone hu kho tea u u vha na muthu kana vhathu vhane vha ḓo dzula fhasi vha ṱalutshedza vhanna uri vha tea u dzhia, vha tea u dzhiela nṱha mitakalo yavho.

COVID-19 yo ita zwa uri ndi fhelelwe nga mushumo.

Khaedu ine ambuḽentse ya dzi wana musi dzi tshi kho tea u tevhela mulwadze fhethu ha fomala ndi a uri a dzi koni u swika nga ṅwambo wa uri hu vha hu si na bada.

Malwadze maṅwe ane a ḓoweleaho a sa fholi ane kwama vhanna ndi malwadze a ngaho HIV na malwadze a ngaho TB.

Ndi dza ndeme nga mannḓa uri u kone u vhona tsumbadwadze uri u kone u alafhiwa hu itela uri COVID-19 i sa phaḓalale.

Zwine nda nga ita ndi u ḓi wanela fhethu hune nda ḓo vha ndo dzula hone hune ha sa ḓo dzhena muthu na muthihi.

Khaedu dzine vhupo ha mahayani dza ṱangana ngaho musi ha COVID-19 ndi ya uri mahayani hu na dzi shothedzhi dza dzi kiḽiniki zwine zwa siya u tshi kho vha khaedu khulwanesa.

Zwine ra nga ita, zwine ra nga ita ndi uri vhanna vha tea u ḓi wana vha tshi khou dzhenelela kha madzangano ane avha a tshi khou amba nga ha muhumbulo wavho na nga malwadze ane a farisa vhanna.

Ngauri vha vha vha kha khombo ya u ḓi wana vha tshi khou kavhiwa nga malwadze o fhambananaho.

Zwivha zwi tshi khou itela uri vhathu vha ne a vha na dzi radiyo dzi theḽevishini mara vha na dzi ṱhingothendeleki vha kone u zwi wana kha dzi ṱhingo thendeleki vhane a vha na dzi ṱhingothendeleki vha kone u dzi wana kha dzi radiyo na dzi theḽevishini.

I vha i khou itela uri vhaholefhali vha ḓi wane vha fhethu ho tsireledzeaho.

Ndo vhuya nda dzula awara dzi swika ho ṱhanu musi ndi tshi khou vhaisala hezwo zwithu zwo ita zwa uri vhulwadze ha ngaho tou ṋaṋa.

Khaedu dzo vhangwaho nga COVID-19 nda uri vhathu vhanzhi vho ḓa vha dzi wana vha tshi khou fhelelwa nga mishumo zwithu zwi tshi kho thoma u ḓura.

Dwadze dzi songo doweleyaho tsha vhuswa ṱhoho rema na u pfhesesa phepho.

Uri mugudiswa muṅwe na muṅwe u tea u vha na tshumedzo dza u guda arali hu na dzi computer mugudisi muṅwe na muṅwe u tea u ḓi wana a na khomphwutha.

Dzhenelela zwi nga dzhenelela nga u ita mitambo na u khampheina mafhungo a malwadze.

Tsumbo dzine a dzi ngo dzo ḓoweleaho ndi mukhushwane na u balelwa u fema ṋa musi ṱhoho ikho rema.

Zwi kwama vhathu vhane vha vha na vhuholefhali ngauri vha ya balelwa uḓi wana vha tshi khou tshekhiwa kana u ṱolwa mihumbulo yavho.

Zwi kwama vhaholefhali ngauri vhaholefhali vha ya balelwa u swika kiḽiniki nga ṅwambo wa uri zwi endedzi zwivha zwi tshi khou ḓura.

Ine ra nga i, thikhedzo i ne renga i wana ndi ya musi hu tshi khou fhaṱiwa zwiimiswa zwine zwa nga thusedza vhaholefhali.

A thi ngo vhona mvelaphanḓa ya u fhungudzea ha tshumelo dza ambuḽentse miṅwahani yo fhelelaho a thi ngo zwi vhonavho ndo vhona zwithu zwi tshi kho to ṋaṋa zwitshiya.

Khaedu dzine vhanna vha ṱangana nadzo ndi dza musi vha tshi khou kavhiwa nga malwadze o fhambananaho.

Mushumo u ne ṱiraka na zwikolo kana vharangaphanḓa zwine vha nga ita ndi u ita bembelwa wo itela uri vhanna vha ṱuṱuwedzee uri vha kone u ḓivha nga ha mutakalo wavho.

Phambano ine ya vha hone ndi ya uri kha vhupo ha mahayani tshumelo ya mutakalo ya shishi i ya konḓa mara ri tshi sedza kha vhupo ha ḓoroboni tshumelo ya mutakalo kana ya shishi i ya ṱavhanyedza.

I ita uri zwo ita uri ndi kone u ḓivha zwa uri ndi zwifhiyo zwiḽiwa zwine nda tea u zwi ḽa ende ndi zwifhio zwiḽiwa zwine a thi tea u zwiḽa.

Zwine zwa nga ita ndi zwa uri kiliniki dza hashu hu kho teya u tholiwa manese na maongi hu itela uri tshumelo ivhe ya vhuḓi.

Nṋe ndi vhona nga, ndi vhona uri vhanna a vha dzhieli nzhelo mutakalo wavho vha ya nyadza ndi zwine zwa ita uri vha dzulele u tambula nga ṅwambo wa muhumbulo wavho.

Vhuleme dzi ambuḽentse ya ṱangana nadzo ndi u sa vha ha bada ine ya tshimbilea musi vho ṱanganedza luṱingo lumbaho mahayani.

Zwine dza ita ambuḽentse ndi uri vha founela kiḽiniki dzine dza vha dza tsini uri hu kone u wana goloi ṱhukhu ine ya nga kona u dzhena afho fhethu sa izwi hu si na bada ine ambuḽentse ya nga kona u tshimbila khayo.

Hu yavha na tshanduko vhalwadze vha ya kona u thusiwa ngau ṱavhanya, u fhira musi vha sina mutsiko ngori u sina mutsiko vha ita nga nḓila ine vha pfha vha tshi funa, zwa sia vhaṅwe vhalwadze vha tshi kho lovhela hanefho ngori vhavha vha sina ndavha.

Nṋe ndi vhona zwo leluwa nga mannḓa, ende zwi zwone zwavhuḓi zwa vhuṱhongwa uri mulwadze muṅwe na muṅwe ane avha na tshitzhili tsha HIV a ḓi wane a tshi khou phakha ARV.

Vhathu vha Mankweng vha anzela u ḓisa eyo mishonga ine ya khou shotha.

Thaidzo ine vhathu vha hanefho vha ṱangana nayo, ndi ya uri vha ya balelwa u wana dzilafho ḽa shishi.

Arali mishonga kiḽiniki ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme, vha ya maker puḽane uri eyo mishonga i ḓisiwe vharuma vhathu kha zwibadela zwihulwane.

Tshithu tsha u thoma tshine vha tea u tshi sedza ndi tsha uri vha tea uri dzilafho ḽisa shothe.

Tshithu tsha ndeme tshine vha tea u thoma u sedza khatsho vha tea u sedza uri hu savhe na ṱhahelelo ya mishumo.

Ngeletshedzo ine nda nga mufha ndi ya uri u tea u dzulela u nwa maḓi nau ita dzi nyonyoloso.

Zwithu zwine a tea u ita ndi zwa uri u tea u dzulela u ṅwa dzilafho ḽawe nga tshifhinga nahone ha tei u fhira.

Tshine casualty ya tshibadela ya tea u shumisa zwone, ndi zwa uri vha tea u dzulela u vha na madokotela manzhi ngauri casualty ndi hone vhalwadze vha swikela hone ende nia wana hu khou swika vhalwadze vhanzhi nga tshifhinga tshithihi.

Zwine zwa tea u thoma u sedza zwone ndi zwa uri kiḽiniki dzoṱhe, hu tea uvha na tshifhinga tshine tsho teaho uri muthu u tea u lindela a sathu wana dzilafho.

Zwine nda nga zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi zwauri huvhe na dzi ambuḽentse nnzhi.

Zwine nda nga livhuwa muthu ane a shuma vhuponi hahashu, ndi nga mulivhuwa ngau mufha dzi mpho dzo muteaho.

Ngeletshedzo ine ndanga ṋea vho minisiṱa, ndi ya uri vha kho tea u sedzesa nga maanḓa kha vhupo ha mahayani. Ndi hune ha vha hu khou shaya tshumelo ya zwa mutakalo na uri na ambuḽentse dzi khou shotha nga maanḓa mahayani.

Ngeletshedzo ine nda nga ṋea muongi ndi ya uri a songo ṱongela vhalwadze, nahone a shume o ḓi imisela. Hu u itela uri kiḽiniki i dzule i yavhuḓi, na ya uri ri songo fhelelwa nga vha vhalwadze nga nṱhani ha u ḽeka mishumo kha muongi.

Tshine nda nga vha vhudza ndi tsha uri kiḽiniki dza hashu, dza vhupo hahashu ri khou shotha nga maanḓa dzilafho mishonga iya shotha.

Nṋe ndi vhona uri ndi khwiṋe u tshi ḓi ṱoḓela dzi goloi, ngauri u nga founela ambuḽentse nga three ya maḓautsha ya sala itshi swika nga thene ya matsheloni.

Kiḽiniki arali ya fhelelwa nga muḓagasi kana maḓi ai to kona u shuma zwavhuḓi, ngauri maḓi ndi a ndeme. Ende futhi na muḓagasi nahone uvha u khou thusedza musi hu tshi kho dzhiiwa dzi Bp.

Huvha na khaedu nga maanḓa, ngauri huvha hu sina zwibadela tsini zwa muthu wa muhumbulo, ende zwi sia zwi tshi khou vhea tshitshavha khomboni ngauri oyo muthu uvha a khou dina luṅwe.

U isiwa kha zwibadela zwa tsini hanefho hea wana hone khombo khulwane.

I thusedza uri swigiri isa to gonyisa nahone isa tsese.

Nṋe ndi vhona zwi songo tea uri vhalwadze vha fole muduba mihulu vhuongeloni musi vho lindela dzilafho, ngauri vhaṅwe vha ya lovha vha ya lovha vho lindela dzilafho hanefho dzi ḽainini.

Ipfhi mutakalo ḽi amba zwithu zwinzhi, ḽi amba uri vhathu vha tea u dzula vha na mutakalo, tshiṅwe na tshiṅwe tshavho tshi tea u dzula tshi kiḽini.

Nṋe ndi vhona uri ṋetshedzo ya mishonga asi yavhuḓi, ngauri vhathu vha ya wana vha tshi khou shotha mishonga.

Ri a ṱuṱuwedza ngauri vhunzhi ha vhathu vha khou fhuriwa uri ravha rabelela swigiri iḓo fhela ende zwine zwavha zwi si zwone muthu u tea uto dzhia dzilafho.

Nṋe ndi vhona ayo magavhelo a tshi thusa nga maanḓa, ngori vhathu ndi vhanzhi vhane a vhashumi. Zwi sia musi vha tshi kho wana magavhelo vha tshi kona u wana zwiḽiwa, vha tshi kona u wana dzi tshelede dzo renga mishonga sa izwi mishonga i tshi ṱahela badi zwibadela.

Mililo ya khombo ine ya ya khombo ivha yo vhangwa nga muḓagasi, iṅwe ivha yo vhangwa ngau sokou fhisa maḓaka zwi songo fanela.

Ndi mulandu wavha shumi vha sibadela ngauri vha vha vha kho shuma vho ḓigeḓa ende vho ongolowa vha hangwa zwori.

Mushonga wa mushonga wa tshirema ine muthu ana musi ana maswavhusiku ndi maswi a muomva.

Zwithu zwine zwa fanela u itiwa ndi zwa uri muthu oyo u tea u wana dzilafho, a kone u wana vhathu vho gudelaho zwa muhumbulo, vha dzula fhasi vha amba nae vha mukhuthadza.

Tshithu tshine wa fanela uita ndi u tevhedza ndaela dzoṱhe dzine dza kho ambiwa nga madokotela.

Muthu ane a vha na stroke, u tea u ṱhogomelwa nga manese nahone hoyo muthu utea u ṱhogomeliwa nga nḓila yavhuḓi.

Muthu u tea u ḓi wana a tshi khou ṱolwa lwa sigisi kha ṅwaha, nahone ndi zwa ndeme uri muthu a tea u ṱolwa lwa tshi.

Tshine nda nga ita tshone ndi u ṱanganedza nda dzhia dzilafho ḽo teaho.

Ee ndi pfha ndo tsireledzea, nahone ndi pfha zwi zwa ndeme uri ndi kone u ḓivha zwori tshiimo tshanga tsho dzulisa hani.

Ee ndi nga pfha ndo vhofholowa ngauri vha vha khou ḓivha zwine vha kho ita, uri na nṋe muṋe ndi vhe ndi khou ḓivha zwa uri ndi kho tea u ita mini sa izwi tshiimo tshi kha shishi.

Ee ndo no pfha thaidzo ya muthu a sa tsha wana dzilafho ḽawe, ngauri havha hu tshi khou shotha dzilafho dzi kiḽiniki.

Nṋe ndi vhona zwi tshi thusa nga maanḓa, ngauri rina vhathu vha vhaaluwa vhane vha ya balelwa u swika dzi kiḽiniki u wana dzilafho ḽavho zwino dzi drone dzi nga shuma nga maanḓa.

Zwo ndelutshela nga mannḓa uri ndi kone u amba nga HIV and AIDS musi ndi na khonani dzanga, ngori ndi a ḓivha zwinzhi nga ha HIV and AIDS.

Ndi tshumelo ine vha i wana musi vhoya kiḽiniki i vha isi yavhuḓi.

Thaidzo dzine ra dzi wana ndiya ṱhahelelo ya dzi ambuḽentse, ambuḽentse a dzi koni u swika hune ra dzula hone.

Thaidzo dzine nṋe nda i vhona kha vhupo hashu na kha vhahura na kha dzi khonani ndiya uri vhathu a vha kho dzhia dzilafho ḽavho.

Ndi kha vhupo hahashu ahuna dzilafho ḽa zwa mutakalo, tshumelo yahone i fhasi luṅwesa. Zwine zwa nga ita ndi zwa uri vhathu vha tea u khwiṋifhadza tshumelo eyo.